Ke bona eka o tla tlameha o tshwanela hore o sebedise thepa ya hao ya mohaleng. O sebedise phone ya hao hore o kgone ho ba le tletlebo, le hore o tla tseba hore o etse jwang. Hobane nakong e ngata dikarete tsa rona ha di sebetse dinaheng tse ding, empa ha o tshwere phone ya hao o kgona ho e sebedisa mo le mong moo o leng teng.

Ha ngwanaka a batla ho bula account e ntjha ke tla mo tsamaya le yena bankeng. Ke a mo jwetsa le hore hore a bule account tlameha hore o kenye tjhelete kgwedi le kgwedi akhaontong eo hore a kgone hore ha jara e fela kampo letsatsi a setse a sa batla hoba ho sebedisa tjhelete ya hae a e sebedise. E le hore ke tlo mo jwetsa hore ho hlokeha pasa ya hae le lengolo la moo a dulang teng. Haebaneng o sampane e le ngwana a monyenyane, ke tla ke tla mo felehetsa, ke tsamaye le dintho tsa ka. E leng ID, lengolo la poleke ya ho dula le birth certificate ya hae hore a kgone hore a ngodise hore a bule account ya hae ya bankeng. A kgone ho ipehela tjhelete.

Kadimo ya letsatsi la moputso ena e na le tswalo ebile e kotsi hobane ha o kadima tjhelete e kgutla e na le e kgutla e na le tjhelete e nngwe ka hodimo ka ha o tlamehile ke mathata. Nako e nngwe o qetella o qetelle mosebetsi o fedile ha o sa tsebe hore o ka e patala jwang. Ntho e betere o ka etsang ke hore o ipehele tjhelete. O boloke tjhelete hore jara e tlang o tsebe hore o kgona ho etsa eng le eng le eng le eng, ka tjhelete eo o tlabe o ipoloketse yona ho na le hore o ye mothong kampo, o ilo etsa loan shopong.

Ke tseba hore eh mekgwa eo motho a kenang ka yona ya ka kenyang ka yona kopo ya dithuso tsa UIF ke hore a ye kantorong tsa bone tsa UIF. Hona le hore a sebedise internet hobane o tla re o tsamaisitse dintho tsa hao ka yona internet eo, o fumane hore ba re ha ba di fumane. Ka hoo, ha o ile dikantorong tsa bona o kgona hore o fumane dintlha tsohle le hore ho tlo etsahalang le hore ba tla o lefa ka letsatsi le itseng ditjhelete tsa hao tsa di UIF. Ka hoo, nna ke eletsa hore batho ba sebedise dikantoro tsa mmuso wa UIF ho na le hore ba sebedise di-internet.

Ke ikutlwa hantle ho kwala account ya ka ya polokeho ya nako e telele. Hobane ke shebile hore le bana ba tsalo ba teng ha ba bangata hakaalo kapa eh ho jewa nna hobane matsatsing ana ha ke tlamehile ke fihle qetong hore ke fihle.

Di-internet-eng ka taba tsa di-company tse thusang hore re tsebisiwe ka bahiri ba rona, eh le hore re ka itshireletsa jwang ka mokgwa oo ba re tshwarwang ka ona. Ke ka hoo, ke tsebileng ka tsona di-company tseo tse re thusang tse shebisisang hore re ka itshireletsa jwang jwalo ka re sebeletsa company e itseng.

Mabaka a hore batho ba sebedise overdraft, ke hore ba sebedisitse tjhelete e ngata account-ong ya bone e nang le tjhelete, empa ha ba sa na tjhelete e ba ka e sebedisang account-ong ya bone . Ke ka hoo ba sebedisa bank overdraft facility. Ha o sebedisa overdraft facility ke hore o sebedisa tjhelete e fetang eo o na le yone hara bank account ya hao. Ka hoo o sebedisa overdraft facility, e be banka e ho thusa ho patala, empa wena o patala banka tjhelete eo ya overdraft facility. Ha o qeta ho e patala o e patala e se e na le bana ba tswalo .